Izinhlangano zabelimu behlangene nohulumeni zingasiza abalimu ukuthi babanikeze ojojo thenki ukuze bezokwazi ukugcina amanzi ngoba esikhathini samanje amanzi ayahlupha ngokuphela njalo. Okunye bangabafundisa ukuthi bay'chelele kanjani izitshalo ngendlela ezizokwazi ukuthi zigcine amanzi isikhathi eside. Phezu kwalokho bangaphinde bafundise abalimi ngezitshalo ezingadingi ukuthi zichelelwe njalo ngamanzi ezidinga ukukhanya kwelanga kakhulu.

Ey'khathini zakudala abatshali noma abelimu babegubha imigodi baphose izitshalo phakathi. Mina nomndeni wami indlela esishintshe ngayo sishintshe ngokuthi sithole indlu phecelezi ngegama lesiNgisi ekuthiwa i-greenhouse. Le ndlu isebenzisa ukukhanya kwelanga ukuze ikwazi ukufudumeza izitshalo zisheshe zikhule. Kuphinde kube khona namapayipi amanzi axhunyiwe abizwa ngokuthi ngegama lesiNgisi i-irrigation. Lokhu kwakungenziwa ey'khathini zakudala. Kuyasiza futhi ukuthi izitshalo zikhule ngendlela enhle futhi esheshayo.

Izinyathelo okufanele zithathwe ukugeza nokunakekela izindwangu zomoya ukuthi uma uzihlanza uzihlanze ngamanzi, afudumele anensipho engena bungozi. Engenakulimaza ethambile endwangini uthi mawuqeda ukuyihlanza indwangu ube usuthatha ikamu uyikamisisa ukuze azoqaqa la ibopheke khona. Mawuqeda lapho uthathe into yokomisa uyomise yome khweqe ukuze ingeke ibe nokukhunta. Okunye ongakwenza ukuze uqiniseke ukuthi yome ngempela ukuthi uyineke emnyango elangeni ukuze izoshawa umoya.

Izinyathelo zokuphepha okufanele zibekwe noma zibekelwe izivakashi ezibamba iqhaza emsebenzini efana nokukha amaglebhisi. Ukuthi izivakashi kumele zigqokiswe izicathulo ezizivikelayo uma zihamba enhlabathini ngenxa yokuthi inhlabathi izobe imanzi ngoba iyachelelwa. Okungenzeka ukuthi isivakashi sishibilike siwe silimale. Okunye izivakashi kufanele zigqoke ezokuvikela ezandleni esikubiza ngama-gloves ukuze bezokwazi ukuthinta amaglebhisi ngendlela ephephile.

Ukusetshenziswa kwezibulali zinambuzane kungaba nomthelela omubi kakhulu ezinyosini ikakhulukazi ngoba izinyosi ziyashesha ukuthinteka, ziyashesha ukuzwela. Lokhu kungadala ukuthi kwehle omkhiqizo koju olusiza kakhulu obuye libe ushukela kwabanye abantu. Kanye nesimo semvula uma sizonetha kakhulu noma sibande kakhulu, noma kube nomoya omkhulu. Kungaba nomthelela omubi kakhulu ezinyosini kanye nabantu abazinakekelayo ngoba lokho kungehlisa ukukhiqizeka koju nezinga lomsebenzi lehle.

Abalimi abangawasebenzisa ukuthi babophe izitshalo zabo, mangithi babophe izitshalo ngisho ukuthi bafake izinduku. Emese bayazihlanganisa nezitshalo babophe noma ngabe babopha ngewuli ukuze kuzoqina kwenzele ukuthi uma kushaya umoya izitshalo zingawi. Okunye abangakwenza ukuthi izitshalo bazifake endlini evikelelile endlu lena igama layo ngesiNgisi kube kuthiwa i-greenhouse. Lana umoya angeke uzungene kakhulu or noma angeke uzungene mawala.

Kubalulekile ukuthi izinkukhu ezifuyiwe zithole imigomo kanye nemithi efanelekile. Kubaluleke ngoba kuvikela izifo ezingenzeka ziy'thole lezi nkukhu ebese zizidlulisela kwabantu abazidlayo. Lokhu kungehlisa umkhiqizo noma inzuzo yabanikazi bazo izinkukhu ngenxa kubalulekile ukuthi zithole imigomo kanye nemithi efanele njalo ngesikhathi kunqandeke isifo.

Ukudla okufakwe emathinini kuhle ngokuthi kuyahlala isikhathi eside, kodwa ngenxa yokuthi kunezithako ezisetshenzisiwe ukuze lokudla kuhlale ethinini kungaboli. Esiphezu kwesikhathi esingenzeka sidlule nase mnyakeni emibili. Le zinto ezisetshenzisiwe ukuthi zigcine lokudla okuphakathi kungaboli ziyaba nomthelela omubi emzimbeni yabantu abazidlayo. Kungenzeka zibe nokugula, zibange ukugula nazinye izifo ezahlukahlukene. Umkhiqizo omusha wona usuke usanempilo usanazo zonke izidingo nawowonke amavithamini ak'fanele atholwe umzimba womuntu.

Yebo, ukube bekunohlelo oluhlinzeka ngoxhaso lwezimali. Bengingaba umlimi ngingaba umlimi noma ngingangenela emkhakheni wokuthi ngibe umlimi. Ngenxa yokuthi ngiyakuthanda ukukhiqiza ukudla okuphuma enhlabathini. Phezu kwalokho kungaba indlela yokuthi ngikwazi ukuziphilisa ngandise imali engiyitholayo.

Izitshalo ziyazidinga izinyosi ukuze zikwazi ukukhiqiza ezimpova. Lokhu kwenza ukuthi izitshalo ziphinde zande kuphinde kunyuke nomnotho walowo mlimi or labo balimi abasuke betshalile. Ingakho zibaluleke kakhulu ebalimini abasafufusa. Izitshalo ezivamise ukukhipha ezimpofa izitshalo zamafutha esisibiza nge-sunflower oil tree.

Izingozi ezingaba khona ekutshaleni umoba endaweni lapho amanzi ayindlala khona ukuthi umoba angeke uze ukhule ngendlela efanele. Umoba udinga amanzi amaningi, udinga ukuchelelwa njalo ngoba wakhiwe ngamanzi vele wona phakathi. Uma amanzi engekho lowo moba uzokoma ugcine ungasifezanga isidingo sawo sokuthi ugayeke ukhande ushukela nazo zonke ezinye izinto ezikhandwa ngomoba.

Ngokubona kwami ukufika buchwepheshe i-Artificial Intelligence angikuboni kunciphisa izidingo zabasebenzi ekulumeni ngoba ulima umsebenzi wezandla. Kanti i-Artificial Intelligence umsebenzi or yinto esekhompuyutheni esizayo engenzeka ukuthi inikeza abalimi izindlela zokwenza kangcono. Kodwa lezo ndlela ababanikeza zona ziyaqhubeka zidinge abantu abazosebenzisa izandla. Ngenxa ke i-Artificial Intelligence ayilimazi ndawo ukulima.